Tjhe, ho ya ka nna ke bona di sa kgotsofatse lebaka ke hobane ba lla ka hore di nyane di-ambulance jwale mmuso o ka ntlafatsa tabeng eo ya hore o reke diambulance tse ngatanyana kapa tse sehlophanyana e le hore ho bakudi ba founa e le hore di-ambulance di tlo ba lata matlong a bona. Ho se ke ho bua ka hore diambulance di fedile empa ho be le sehlopha sa diambulance tse tla beng di le teng. Ho etsa ho bakudi ba hloka di-ambulance, di-ambulence, di kgone ho ya ho bona ona seo se tla thusetsa haholo ebile se tla kgotsofatsa bakudi ke seo mmuso wa rona o ka se etsang.

Batho banana ha ba sireletseha hohang hobane mebileng mona na batho ba kganna le hona moo di-lane tseo di baesekele di tsamayang teng, jwale di-lane tsena e ne nkare di ka eketswa e le hore mopalami wa baesekele a ka kgona ho tsamaya hantle koloi e le holenyana le yena, e le hore a ka bolokeha hobane ha koloi ha e le haufinyana le yena ha a bolokeha, koloi ha e ka tswa taolong e ka kgona ho mo thula, jwale ho ne ho le hantle hore di-lane tsena di ka eketswa, di be sebakanyana le di-lane tsa moo dikoloi di tsamayang teng.